Lo ngumculo omnandi kakhulu ungawufumana .

Inabo ubungozi kakhulu le nto ngoba abenzi bobubi bakufumana lula ngoba kaloku zonke iinkcukacha malunga nobomi bakho nendlela owenza ngayo, zonke zibhalwa kumakhasi onxibelelwano. Leyo nto ke yenzela lula abenzi bobubi uba bakufumane, bakufumane ngaxesha phi and kwaye bayakwazi ukuba uzawube uwedwa na okanye ungekho wedwa, nangoko kubenzela lula.

Ewe, yinto elungileyo leyo ngoba kaloku not bonke abafundi abafundi bayakwazi ukuzithengela idatha amakhaya abaphuma kuwo abantwana abafani kodwa ke sifuna imfundo esemgangathweni ofanayo. ngoku xa bezawuthi bakhawulelwe ngeWi-Fi esimahla kwenza lula ukuba lonke ulwazi oluphangaleleyo abaludingayo bakwazi ukulifumana njenganaphi na umntwana ufundayo.

I-video call yindlela elula yinto yokokuba unxulumane nomntu osenyongweni kuwe ingaba ngumhlobo okanye ngumntu . Uyakwazi ke ukuncokola kunye naye nibe nijongene emehlweni ibe ngathi niyabonana ubuso ngobuso kodwa ke nijongene efowunini. Uye ke udinge ukuba WhatsApp okanye amanye amakhasi onxibelelwano anayo i-video call for ukwenza oko.

Ewe, ndicinga ukuba zenza kangangoko ngoba ke inye nje qha into edingekayo kukuba thina bantu basebenzisa amakhasi onxibelelwano sisebenzisane ukuthi sikwazi ukuthi sibaxele aba bantu baxhaphaza amaqonga onxibelelwano ukuze bakwazi ukukhutshwa, bangawasebenzisi kwakhona. Abantu basebenzise amaqonga onxibelelwano ngokonwaba.

Kwixesha esiphila kulo ngoku lixesha leintanethi. Noba ke uyisebenzisa efowunini okanye kuphi kodwa ke lixesha leintanethi, intanethi leyo eyenza lula ukuba ufumane izinto. Uyakwazi ke ukufunda iindaba zakho ube uhleli esitulweni ungakhange uphakame uyothenga iphepha ngokusebenzisa nje ifowuni le yakho ukuze ufumane olu lwazi ofuna ulwazi uza lufumana ezindabeni kwaye ke ixesha elininzi ngoku abantu abalulutsha bonke baneefowuni. Kwakunye nabantu abadala ngokunjalo ulutsha luyabafaka ezifowunini ukuze baye bakwazi ukuzisebenzisa bafumane lula ulwazi abalufunayo.

Mna ke kuyaxhomekeka ukuba loo mculo uyamameleka wonke na. Ukuba ngaba i-album ngelo xesha yi-album enomculo omamelekayo ndiye ndikhethe ke ukuba ne-album, ixesha elinintsi ndiye ndikhethe ukumamela i-album. Ngoba amaxesha amaninzi abantu abenzi umculo baye benze umculo omnandi okuba yinto yokokuba uqonde ukuwumamela wonke umculo wabo kunoba umamele ingoma enye uphinde uyomamele ingoma .

Iimfonomfono zangoku zisinika zisenzela undlelalula ukuba sifumane zonke iindaba esizidingayo. Ukuba nje unedatha uyakwazi ukufumana iindaba uhleli esitulweni sakho ungakhange ube kanti udinge ukuhamba uphuma uyofuna iphepha okanye ulithenge. Ungena nje efowunini le yakho ukhangele ezi ndaba ufuna uzifunda uzifumane kulula nje ngolo hlobo.

Ndingakhubeka kakhulu ngoba kaloku idatha iyadura ngoko ukuba uyithenge ugqiba iphelelwe ungakhange ube kanti uyisebenzise yaphela iyakhubekisa kakhulu kakhulu loo nto leyo kule meko siphila kuyo yezemali.

Yho, Nkosi yam! ininzi idatha endiyisebenzisayo ngoba ndingumntu okhangela umsebenzi ngoko ndihleli nje ndikumakhasi onxibelelwano kwaye ndiyaimeyila ndiyakhangela. So ndingathi mhlawumbi u-two hundred megabytes to three hundred megabytes, kuxhomekeke ngokosuku bendixakeke kangakanani bendiyisebenzisa kangakanani.

Ewe, yakhe yaphela ndingalindelanga idatha yam kwanyanzeleka ndithenge enye kuba ke ndizawuthini ngoba kaloku ndiyayidinga idatha for iinto ezininzi endizisebenzisayo. Ngaphandle nje kwamakhasi onxibelelwano nophando endiye ndilenze kwi-intanethi, umabonakude esiwusebenzisayo udinga idatha and ke asingabo thina abantu abaneWi-Fi ngoko ndiye ndivule idatha yam ukuze sikwazi ukuvulela i-TV idlale abantwana babukele.